Ikhadi lokuthenga ngetyala xa lisetyenziswa ngobulumko sisixhobo esinamandla sokwakha ikamva lakho lezezimali, kodwa kufuneke libekwe phantsi kolawulo lwakho, ungavumeli likulawule. Kuyawufuneka futhi uphinde uqonde ngendlela elisebenza ngayo, uhlawule yonke imali oyisebenzisayo ngexesha. Sukusebenzisa imali engaphezulu kuneyakho, uphinde futhi usebenzise kwiimeko ezingxamisekileyo okanye kwiintengo ezincinci.

Ukuhlanganisa i-inshorensi yobomi sisigqibo esibalulekileyo sokukhulisa ikamva leentsapho zethu. Imali oyihlawulayo inyanga nenyanga ebizwa ngokuba yi-premium ayimiswelanga njengempazamo, zinintsi izinto iinkampani zeinshorensi ezizijongayo ukuze zimisele ubungozi bokuba wena uya kusweleka. Kuba le mali ibala ixesha eliya kuthathwa ngaphambi kokuba ibhanki ikhuphe intlawulo yakho.

Ukuthumela imali ngefowuni kuba kuhle kakhulu kwaye futhi kuyachaza, kuchaza ngokwaneleyo. Ngoba kuba khona i-pin ne-reference number oya ngayo uyolanda ngayo imali phakathi e-ATM okanye emashophu amakhulu anjengooShoprite. I-cash send yeyona ke mali elula ethunyelwa ngefowuni ngoba ayikuhluphekisi kwaye futhi ayikuncancathekisi ngoba ilula, ilula kakhulu iyisikhrithi.

Iyimbono elungileyo ngoba kuyavakala futhi iyabonisa uba le mali ibalulekile ngoba uma eba omnye wabo kuyenzeka uba atshabe iyancedisa apho ifuneka incedise khona. Iyangena futhi iphinde ingenelele ngokuthi ikwazi ubona iphinde ihambise isidumbu sikamufi apho ekufunele, ekufaneleke siye khona. Ukwazi ukuthi loo mntu uswelekileyo aphinde angcwatywe ngesizotha.

Ewe, ukwanda kokusetyenziswa kwemali ye-cellphone ekuhlawuleni izikolo kunokunciphisa kakhulu ubuqhetseba kwiintlawulo zemfundo. Oku kungenxa yokuba imali ye-cellphone izisa umda wokhuseleko, ulwazi olucacileyo kunye nokulawuleka okungcono neendlela zemvelo zokuhlawula, ngakumbi imali eyikheshi.

Njengomqeshi, kubaluleke kakhulu ukuqinisekisa ukuba umqeshwa ngamnye kwinkampani yakho unayo i-inshorensi yentswelangqesho. Le ayisiyonto nje yomthetho kodwa ikwabubungqina bokuba ukhathelele abasebenzi bakho kwaye uyamkela ixanduva lwakho njengomqeshi. Izizathu zokuba umqeshi qinisekise ukuba bonke abasebenzi banayo i-UIF kukuthobela umthetho, ukhuseleko lwezimali lwabasebenzi, ukwakha ukuthembana nokuzinza kwabasebenzi, ukunqanda ingxaki nezibango, ukuphucula udumo lwenkampani.

Ngamafutshane inzala yeyona nto inefuthe elikhulu kwindleko yemalimboleko yemoto, qniseka uba uyayiqonda ngokupheleleyo. Thelekisa izinto ezixhathisayo kwiibhanki ezahlukeneyo kwaye ukhethe isivumelwano esiyahambelana nemeko yakho yezimali ukuhlawula intlawulo yokuqala kwaye ukhethe ixesha elifutshane ukuba uzokwazi ukuligqiba. Nantsi indlela esebenza ngayo, inzala iyonyuswa yintlawulo yakho yenyanga nganye, inzala ichaphazelana isixa esipheleleyo osihlawulayo.